Kgwebo ya bo matjhonisa ha e molaong ntho e mmuso e ka etsang ke hore o deploy-e maponesa. Mapolesa a ye a tshware batho bana ba e leng hore ba tsamaisa kgwebong tse tjena e felle moo.

E, nna ke motho a nang le taelo ya ho patala jwalo ka ha ke tshepisitse hobane nna ke ya tshepahala.

Ke nkile account statement e tswang bankeng hobane address ya teng e mabitsong a ka.

Ke bone hore dipatala tsa pele le tse mahareng dinyane empa ya ho qetela e hodimo haholo. Nka rata hore le mphe tlhaloso ya hore na hobaneng ho ntse ho le jwalo, le hore patala ena e kenyelletsa eng ka botlalo.

Kgotso ntate kapa mme ho jwang ho hantle, ke qeta ho kenya karata ya ka bankeng mona mme hee ke ya bona hore banka e kwentse. Ke ne ke kopa ho botsa hore na ho tlo tla ho etsahalang ke tshepa fela hore ha e tlo tla e ja tjhelete ya ka e leng hore e teng kareteng mo.

Ee, ke ya bona molemo wa insurance ya koloi hobane ya thusa hore o se ke wa lematseha haholo ka diphokothong hao qeta ho nyamellwa ke koloi ka kapa ya thula kapa ha bane le ntho e etsahalang ho yona. Nka e nka insurance nna? E nna nka e nka hobane e tla nthusa haholo le teng.

Balloon payment ke tefo e kgolo e lefang qetellong ya kontraka ya sekoloto. Ka mora ho etsa dipatala tse nyane ka kgwedi, e atisa ho bewa ho fokotsa dipatala tsa kgwedi le kgwedi. Empa e ka ba bothata ha nako e qetella ho fihla ha e ba moreki a se a lokisetsa tefo eo.

Batho ba bangata ha ba kgethe tshireletso e felletseng e leng full cover hobane hangata e turu ho feta tshireletso e fokolang e leng third party, hape ba bang ba ikutlwa hore ba ka se hlahelle kotsing e kgolo kapa ba batla ho fokotsa ditjeho tsa kgwedi le kgwedi.

E, mekgwa ena e metjha ya taolo ya tjhelete ka mehala ya thekeng e bebofaditse bophelo haholo.E thusa batho ho sheba le ho laola ditjeho tsa bone ka pele. E boloka tjhelete ha bonolo le ho etsa ditefo ntle le ho ya bankeng, kapa ho emela melora e metelele.

E, ho ruta basebetsi ka thuso ya ho kula e tswang UIF ke maikarabelo a kopanetswang. Bahiri ba lokela ho tsebiswa le ho thusa basebetsi ka tshebetso ena, empa le Lefapha la Mosebetsi le lona lena le boikarabelo ba ho etsa boitsebiso bo fumanehe ha bonolo le ka puo e utlwahalang. Ho sebetsa mmoho ho ka netefatsa hore basebetsi ba fumana ditokelo tsa bona ka botlalo.

Karabo ke hore hona le monyetla wa hore insurance ya patala e ka se tshepehang haholo ha e le tefo ya kgwedi le kgwedi e ka bang e phahameng ho feta tjhelete e fumanehang ha o kenya kopo. Insurance e jwalo e ka ba thata ho lefa haeba motho a sa kgone ho fumana tjhelete e lekaneng ho nka karolo ya ho tefa haeba insurance e lefella se nepahetseng le ka ho kaba le kotsi ya ho hlola ha ho se hona le mehlodi ya tjhelete ho latela ditjhelete tsa basebetsi kapa ditokelo tsa ho fumana.

Tjhelete ya Afrika Borwa e ba ngata ha e fihla Mozambique hobane e na le boleng bo phahameng ho feta tjhelete ya Mozambique. Taba ena e bakwa ke phapang ya exchange rate e bontshang hore tjhelete e lengwe ya naha e fetola ho bokae ka tjhelete ya naha e ngwe ha exchange rate e le hodimo ho bolella hore tjhelete ya hao e na le matla ho feta ya naha eo o e etelang.

Tjhelete ya tshireletso e ne e le ntho e leng hore ke ne ke nahana e tla thusa ba lelapa la ka ha se ke tsamaile empa hee bothata e la ba, ha se ba e nyolosa e ba ngata ho feta tekanyo ya ba ka bona hore nke ke ka kgona ke mokgwa ona ke la e tlohella ya ba ka entsha.

Mehato ya ho ba le banking APP ke ena ka bokgutshwane. Number one, bula account ya banka haebe hao se na yone. Number two, banking APP ya banka eo ho play store kapa ho APP store. Number three, e ngole ka di-credentials tsa hao e leng ID number kapa account number or pin. Number four, o ka nne wa set pin kapa password ya polokeho. Number five, o kenye OTP e leng one time password e romellwang ka SMS kapa ka email ho netefatsa hao qeta ho sheba balance e fitisetsa tjhelete, o lefa bill le tse ding.

Ha o bula bank account ho tlo batlahala bopaki ba address ya mo dulang teng, e leng lengolo la metsi mo eleng hore address eo e hlahile le mabitso a hao.

Motho ya itshebetsang o fumana tjhelete hore batho ba e leng hore ba batla ditirelo tsa hae e be ba di sebedisa.

Tjhe, hake soka ke reka ntlo empa ke ile ka e nahana e bile le mo ka mooko taba ya teng ke ya bona hobane ke mokgwa o hantle wa ho tsetela tjhelete le hore o etse moruo o hantle.